Swa tsakisa ku tlanga na van'wanyana ntlangu wa eka inthanete swi endla leswaku u nga lolohi kambe swi tisa ntsako lowu kulukumba ku tlula loko u tlanga u ri wexe.

Ya kahle hikuva swi endla leswaku vana va tshama va hlayisekile vana va nga tinghenisi eka timhaka ta ku biha kumbe ku nga va ku ri timhaka ta swidzidziharisi.

Ndzi tsakela mitlangu ya ka inthanete hikuva u tlanga u hlayisekile u ri endlwini.

Ntlangu wa ka inthanete ni vona ku ri ntlangu wa bolo ya milenge hikuva wu kahle swinene a wu dyondzisi swa ku huma endleleni kambe wu nyika dyondzo eka n'wana leswaku ri a kota ku va a tinghenisa eka swona hikuva swi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu hlayisekile.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni i ku va munhu a dlaya battery ya foni kumbe ku onha foni hi xihatla.

Ndzi vona ku ri mitlango ya bolo ya milenge kumbe mitlangu ya Candy Crush.

I mitlangu ya bolo ya milenge na mitlango ya tinambara ku nga Lotto.

I ntlangu wa bolo ya milenge eka ntlangu wa bolo ya milenge munhu a nga pfumeleriwi leswaku ri a tlanga hi ku vavisa van'wana munhu u fanele ku mbala kahle a nga mbali leswi swi nga ta vavisa van'wanyana kambe munhu u fanele a tlhela a hlonipha vanhu van'wanyana.

Ina yi koka rinoko hikuva swi endla leswaku ri vana va tlanga va tsakile vana va va na matimba ya ku yimbelela yi dyondzisa swinene na le ka vana loko swi fika eka ku hlaya marito kumbe ku vula marito yo karhi.

Loko munhu a tlanga bolo ya milenge u fanele ku va a tsutsuma leswaku ri a va na matimba u fanele a nga dyi swakudya swo tala kambe u fanerile ku tirhisa mati swinene leswaku miri wa yena wu hlayiseka a va na matimba lawanene.

I i ntlangu wa vanhu lavakulu hikuva wu endla leswaku ri va kota ku ti hleketa na ku va va lava ku tiva swilo va tlhela va dyondza leswintshwa hi vutomi.

Ntlangu ya khale a yi dyondzisa ku fana na mitlango ya mindzilo a yi dyondzisa ku tiyisela na ku va yi dyondzisa ku va u kota ku lavisisa xiphiqo leswaku u nga xi ololoxa kumbe u nga xi kumbe u nga xi hlula hi ndlela yihi.

Ntsheketo lowu ndzi nga wu dyondza eka kokwani a ku ri timhaka ta n'wampfundla na n'wamhuti laha n'wampfundla a tshama a ri karhi a tlharihela n'wamhuti a n'wi endlisa leswi nga ta n'wi veka eka ndhawu yo ka yi nga ri kahle eka vutomi bya yena yena a sala a ri kahle n'wampfundla.

A a ndzi titwa ndzi tsaka hikuva garingetani a ku ri xilo lexi a wu ta tshama u yingisela loko a ri karhi a xi hlaya u tsaka u swi twisisa leswaku ri ya ndzi lava ku twa swa kahle ndzi lava ku dyondza swo tala hi vutomi.

I ku va ku hlawuriwa munhu loyi a nga ta sungula na ku lulamisa ribye ra muravarava na ku papalata timhaka ta .

I ku hlayisa no hlaya nomboro na ku dyondza ku hlula u tlhela u sivela.

Nseketelo lowu ni nga va byelaka wona i wa n'wamhunti na n'wampfundla hikuva wa dyondzisa swinene leswaku evuton'wini u fanele ku ti ehleketelela kambe u nga tshembi xin'wana na xin'wana lexi vuriwaka hi munhu hikuva xi nga ku chela egojini.

Leswaku vana va vona va kota ku dyondza hi vutomi na ku va va tiva leswaku ri laha evuton'wini ku hanyiwa hi ndlela yihi leswaku ri vana va vona va ta tshama va hlayisekile kumbe va tiva va tiva gondzo ra vutomi va kota ku va va tihlayisa

Ntlangu ya ku sweka kumbe ku hlamba na ku va va tiva leswi kumbe ku dyondza leswi va nga ta swi endla loko va kurile.

A swi olovanga hikuva vantshwa va sweswi a va na wona ntwanano hikwalaho vantshwa va sweswi hi xitalo xa vona va tirhisa swidzidziharisi swi endla leswaku ri va nga ha vi na wona nhlonipho laha ku endlaka leswaku ku nga vi na kurhula.

Xivulwa lexi ndzi xi rhandzaka hileswaku loko u tshama u chava u nge hanyi kambe xivulwa lexi ndzi dyondzisa leswaku vutomi a hi bya ku tshama hi ku chava kumbe ku kanakana u fanele u tiyimela.

Pulatifomo yo sungula Tweet, i pulatifomo leyi fambisanaka na mitlango na mitlangu ya bolo ya milenge, kambe ku ri mintlango leyi nga ku pfunaka ku va u vona mitlango ya bolo kambe yi ri karhi yi tirhisa thekinoloji. Na ya vumbirhi hi na YouTube laha yi nyikaka swiviko swa ti-Esport nakona vanhu va kotaka ku va va va yi nghenela hi nkarhi na nkarhi. Ku va na na leyi tirhisiwaka eka eka tithelevhixini na yona yi tirhisana kumbe yi fambisana na swa bolo ya milenge.

U fanele ku dyondza kahle game leyi u yi rhandzaka, u kuma vutivi bya yona leswaku yi tlangiwa njhani, nakona u fanele u, u swi endla njhani ku va u kota ku kuma swikili swa yona. Kumbe u fanele u tshama ehansi u tlanga u ri wexe u nga se tlanga na van'wana eka inthanete le ta swi ku nyika ntokoto wu kulukumba loko u rhanga u swi practice u ri wexe, kambe u fanele u practice nkarhi hinkwawo leswaku u kota ku kuma swikili leswaku u ta kota ku nghenela tournament na van'wani eka inthanete u ri na vuswikoti lebyi lebyinene.

Ina hikuva eka vantshwa va sweswi va rhandza ku tlanga ntlangu wa esport, hikuva i ntlangu lowu sweswi wu endlaka leswaku va tsaka hi wona va tlanga hi wona hi nkarhi na nkarhi, nakona eu va dyondzisa swinene eka timhaka ta thekinoloji na ku va va hungasa kahle hi siku na siku va karhi va nga borheki. So ntlangu lowu wu nga hundzuka ntlangu wu kulukumba swinene hi ku ya hi malembe hikuva vantshwa va sweswi va rhandza ku tlanga mitlangu ya le ka tiinthanete.

A wu fanelanga u hlundzuka kumbe ku tirhisa ririmi ra madzana. Loko u hlundzuka swi nga endla leswaku vanhu va anakanya leswaku i ntiyiso u na nandzu u fanele u hlamula hi kurhula hi ku tshembeka na ku tlhela u kombisa ku tiya. Kumbe u nga va byela leswaku ndzi tiva leswaku ku na mavun'wa yo hlamarisa lama ku hundzaka eka xihaxamhangu, leswaku ndzi tirhisile vukungundzwani kambe ndza mi tiyisisa leswaku a ndzi endlangi nchumu. Loko u lava ku twisisa tlangelo wa ntlangu wa ka inthanete u fanele u practice leswaku u kota ku endla xin'wana na xin'wana.

Fanele ku va va vula erivaleni leswaku ku tirhisa ntlangu hi ndlela yo biha a swi amukeleki. Va kombisa na swiletelo leswi faneleke swi kumeka eka website ni le ka game ya vona. Va va endla swiboho eka lava endlaka swa madzolonga kumbe va endlaka leswi nga lulamelangiki ku va swi endliwa eka game ya vona leswaku va va humesa eka ntlangu wolowo loko se va sungula ku endla vukungundzwana. Va fanele ku va va dyondzisa leswi lavekaka eka game hinkwaswo.

Ndzi nga tirhisa swa tiinthanete ku va ni hundzula inthanete ya mina leswaku ku va yona ntirho wa mina kumbe ku ku va yona bindzu ra mina, hikuva inthanete hi yona leyi nga tala vanhu va nga kotaka ku va va vona swinavetiso swa mina hi siku na siku. Yi nga tlhela yi pfuna swinene na ku va bindzu ra mina ri va ri tiveka swinene. Swi pfuna swinene hi nkarhi hinkwawo leswaku bindzu ri kula hi nkarhi na nkarhi.

Ina ku tirha kumbe ku tirhisa inthanete swi nyika risk naswona vanhu va nga hlangana makhombo yo tala loko va tlanga mitlangu hi online leswi hikuva vuvabyi bya ku vavisana ku katsa mitlangu ku rhumela ni ku amukela swikombiso leswi vuyerisaka ni ku hlekisa vanhu van'wana va nga hatlisa ku tsutsuma ni ku tshika leswi u u swi tsalaka ku vanga mavabyi ya vuhlayiseki byo karhi ku biwa ka vuxokoxoko vanhu va nga biwa hi ku tirhisa data ya wena ku katsa vuhlayiseki bya wena ni ID ya .

Tanihi mutswari ndzi nga pfumela hikuva ndzi vona swi ri na nkoka eka vutomi bya namuntlha ku va n'wana a dyondza a tiva matirhiselo ya inthanete kumbe matirhiselo ya xithekinoloji hikuva manguva lawa hi yona thekinoloji leyi endlaka leswaku ri vana va tlhariha vana va tiva maendlelo ya swilo vana va kota ku tlanga na van'wani kumbe ku susa xivundza hi ku tirhisa thekinoloji ku nga va ku ri inthanete ya ku va munhu a vona mahungu eka yona ku nga va inthanete ya ku va n'wana a kuma tidyondzo ta le xikolweni eka yona leti ti hlulaka kumbe leti nga ri kona etibukwini.

I ntiyiso hikuva eka ntokoto wa inthanete swi twala ku va ku ri na ku hatlisa ku pfuxeta swiphiqo swa xivandla xe le xe le ka inthanete kambe a hi nga swi koti ku ku tiyisisa hundred percent leswaku n'wana wa wena a nga dlayeki kumbe a nga hlangani na swiavelo swa le ka inthanete swi nga koteka ku tumbuluxa magoza lawa nga hi pfunaka ku hungusa ku ku ku ku hlayiseka kumbe vuhlayiseki bya n'wana ku sungula hi ku dyondzisa hlamusela ku tika ka vutivi tidyondzo ta le ka inthanete ku fana ni ku tirhisa tihakelo ta matimba ni kumbe ku tirhisa vuxokoxoko bya wena hinkwabyo.

N'wana a nga fanelangi ku tshamela ku tlanga mitlangu yo tala hikuva swi khumba rihanyo ra yena mianakanyo vutivi ni vuxaka na van'wana mitlangu yin'wana yi nyika mpfuno eka rihanyo ra miri ni mianakanyo ku dyondza ni ku hanya hi ndlela leyinene kambe swi na nkoka leswaku ri munhu a dyondza rihanyo ra mianakanyo ku tirha ni ku endla mitlangu yin'wanyana ku pfuna n'wana ku hlayisa mianakanyo ya yena ni ku hambanyisa swilo ku hlela nkarhi ni ku hanya hi ndlela yo antswa kambe ka ku dyondza vutivi u tshama u tshamela ku tlanga mitlangu ntsena swi nga swi nga siyisa ndlela yo dyondza ni ku hluvula vutivi lebyi n'wana a nga byi fikelelaka eka vutomi bya yena.

Ka ha ri kona eka tindhawu to tala Africa kwolomu ka misava hinkwayo ntolovelo yo garingela vatukulu switori ya khale ya ha ri kona kambe swi tlhela swi hluka hi ndyangu ni vumundzuku vana ve le lama a a ka ha ri ni vuxaka byo karhi na vakokwana va le ka switori leswi dyondzisaka swilo swa rihanyo vuvekisi na nhlayiso wa vutomi ku endla leswi hi ndzilo swi humelela swinene kambe eka siku la e kambe eka masiku lawa swi nga tirhisiwa hi ndlela leyi kombaku ku fikelela vuxokoxoko bya ntsengo wa vutomi hi nkarhi lowu vanghana ni ndyangu swi languteka swi na nkoka swinene swi dyondzisa na hi ndhavuko wa hina kumbe ndhavuko wa vakhale.